Unobangela wokwenza bona imidlalo yendabuko le ingathuthuki, kukobana imidlalo le ayidlalwa eenkundleni eziphezulu, ayidlalwa kwezinye zezindawo njengombana ibholo erarhwako idlalwa khulu enarheni yoke iinarha ngeenarha kuba nebholo erarhwako. Ngakho-ke imidlalo yendabuko ibuye ibuyiselwe emuva ingasatjhejwa, ingasaqalisiswa khulu.

Inengi labantu bangekhaya abasayithatheli ehloko imidlalo yendabuko le. Inengi labo sele bathanda iindawo ezinjenge ngemarhamulweni khulu, imidlalo yendabuko ayisathathelwa ehloko akusese yimidlalo esadlalwako khulu.

Anomthelela omuhle khulu emnothweni weSewula Afrika, ngombana bathi nabazokuza ngapha bazokudlala siba nabantu abanengi abathanda imidlalo enjengebholo erarhwako. Kuza abantu ngokuhlukana kwabo abaphuma eenarheni ezinye baze bazokuletha ichaso eendaweni zangapha ngekhethu, inengi labo balala emahotela wangapha, iimali zabo ngobunengi bazisebenzisa ngapha okwenza bonyana umnotho wethu ukhuphuke khulu.

Ayikhumbula khulu ebeyithandwa ukuvunywa yingoma yeGwijo ethi amalanga awafani.

Awa akekho umdlalo wendabuko engimaziko, awa akekho.

Imidlalo yendabuko midlalo le edlalwa khulu ngemakhaya kungaba midlalo efana namaketo, imidlalo ebese idlalwa khulu edume khulu ebantwini besintu. Ngatjho ukuthi midlalo yesintu esasiyidlala, midlalo yamaketo, imidlalo yamagusha, ngokwahlukahlukana kwayo nje.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa njani abantu? Lokha nezokudlalwa imidlalo le kuba neenqhema uthola ukuthi lapha esiqhemeni kunabantu abahlukahlukeneko abanye babo mhlamunye uyabazi abanye awubazi. Kulapha abantu bahlanganisa khona-ke kuba neenqhema ezahlukahlukeneko, isiqhema lesi sidlala nalesi kulapho okwakheka khona ubudlelwano obutjha, wazana nabantu ongabaziko, bese abantu bayahlangana ngobunjalo.

Awa umkhuba loyo sewashabalala, ngombana nje sekunebumbano khulu. Kuyaba nesikhathi lapho kusekelwe khona umakhakhulararhwe kube nesikhathi kusekelwe ibholo erarhwako. ukuhlukana lokho nokukhethwa lokho, awa sekuba nokuhlanganisalana sekuba nokubumbana isitjhaba sesibumbene.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ibadosa ngokobana kwenziwe ama-tournament wamabholo, okwenza bonyana abakhambi bakwazi bona bafikelele enarheni yekhethu, babone izinto ezahlukeneko, bafundiswe ngenarha yekhethu, bathi bazile njalo bazokubukela ibholo kube nalokho okhunye nakho abakufundako, abakubonako okutjha abangakwaziko ngenarha yekhethu.

Iye bakhona banengana ekubalwa khona lapha kwabadlali abafana no-Caster Semenya nabanye abanengi abamulandela ngemuva abanye. Iya engimaziko ngu-Caster Semenya.

Ngiyavuma, ngombana lokha nakuza abantu bokukhamba imisebenzi ivuleka khulu, ngombana basuke beze ngobunengi thola inengi labo bathanda bona bokulala ngemahotela kusuke kufuneka abantu abanengi abazokUberega ngemahotela. Inengi labo bathanda ukuya ngeentolo bayokuthenga, kusuke kufuneka abantu gogodu kuvuleka imisebenzi koke lapha abantu laba bokukhamba bazokutholakala khona. Abanye bayakwazi nokuthi bavule amarhwebo wabo bazobathengisela izinto zethu ezifana njengezinto zesintu, ngombana basuke babe nekareko ezintweni ezinjalo ezintweni abangazaziko, bafunda ncono ngesiko labanye abantu.

Imidlalo iletha umnotho omkhulu eSewula Afrika ithathelwa ehloko khulu, kanye nomongameli naye uyayisekela imidlalo le.

Iye kungaba nomthelela omumbinyana ekutheni abantu bangasafuni bonyana badlale imidlalo enjengaleyo, ngombana iyalimaza begodu ingakhubaza umuntu, ngombana usuke udlala nomuntu ungamazi bonyana iingqondo zakhe zikuphi, nofana ufuna yena iimfiso zakhe zikuphi. Omunye angakubetha akulimaze ulimalele safuthi, ingakho inengi labantu khulukhulu abatjha bangathandi bonyana bazibandakanye emidlalweni yendabuko.

Kuyawavula amathuba wemisebenzi kezemidlalo, ngombana manengi amakhamphani asekela abadlali njengoba lokha nabavula amaphaliswano wezemidlalo, lokho kuvula amathuba wemisebenzi kezemidlalo begodu kwenza kubona kube nomehluko.

Iminyanya yeentjhabatjhaba eyabanjwa eSewula Afrika kulokha nakuzokuba ne-World Cup ngo-twenty ten.

Indima eqakathekileko edlalwa midlalo emaphilweni welutjha kukobana iyakwazi bonyana yenze abantu belutjha babe nemizimba ephilileko. Iyabasusa iyababalekisela eentweni ezimbi khulu ekufana nokobana iyabavimbela ekutheni bangasebenzisi iindakamizwa, bangazibandakanyi khulu ngemarhamulweni, ngombana imidlalo le iminemithetho etjhoko bonyana akufanelanga bonyana usebenzise iindakamizwa nawudlalako. Ngakho-ke iyabavimbela ekutheni babe nekareko ezintweni ezinjalo.

Ngiyavuma ngombana kuneminye yemisebenzi esiyenza njengomsebenzi wokuzilibazisa, ungawuthatheli ehloko khulu kodwana kuthiwe ekukhambeni kwesikhathi loyo msebenzi egade ungawuthatheli ehloko kube msebenzi ophumelela khulu, okuphumelelisako.

Wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi wokobana ngifunde iincwadi ngokwahlukahlukana kwazo lokho kuletha ukuthaba kumina ngombana ngithola ilwazi eleqileko ngithola ukwazi ngezinto ezinengi ezikude nezinye engingazaziko.

Lokha nangthola abantu abafana nami abathanda umsebenzi wokuzilibazisa ofana nami sele sikwazi bonyana sibe nokucocisana ngalokho esizilibazisa ngakho lokhu esikwenzako nangeencwadi lezi esisuka sizifunda ngaleso sikhathi.

Kusuke kube kukuthi ngitlhoge iincwadi ekusuke ngifuna bonyana ngizifunde ngombana ezinye zazo zibuye ziphele bese uyajama awusabi nokuthi ungathola enye buduzana njengoba singanawo ama-library ngendaweni yangekhethu.

Ngiyaphika ngombana ngiyakwazi bona ngiwenze ngingedwa kungabikhona abanye abantu akutlhogeki abanye abantu kuze ngiwenze umsebenzi lo.

Bandisa bona ngiwenze ngeenkhathi lapha sele ngiphumula khona okwenza bonyana ngibe nesikhathi esaneleko sokobana ngiwenze, kusuke ngikwenza ngokuthanda kwami nofana nangifuna bonyana ngehlise ummoya.

Lokha nangenza umsebenzi lo kukobana ilimi lami likwazile bonyana likhuphuke nelwazi lami liyakwazi bonyana ngifundizinto ezinengi ngokwepilo nokobana ngingenza njani nangihlangabezana nezinye zezimo lingifundise kabanzi ngezepilo.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakatheke khulu ngombana uza neefundiso ezinengi. Kumsebenzi okwazi bonyana ungilibazise ezitweni ezinengi ngikwazi bonyana ngithole isikhathi esinengi lokuzinikeza ulwazi ngezepilo.

Ngikhululekile ngizizwa ngimunye emoyeni ngombana kuyangenza bonyana umoya wami uthobe lokha nasuke ngenza into engiyithandako nengiyijwayeleko.

Umsebenzi engiwenzako ujwayelekile ngombana inengi labantu nabo sebazinikezile bonyana bafunde iincwadi ngokuhlukahlukana kwazo babone kumsebenzi ongcono nomsebenzi olula ekwenzeni bona uzithobise umoya nofana uthole ngawo ilwazi elithize.

Iye, ngingathanda ukufundisa abanye abantu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa njengoba kumsebenzi omnandi khulu ngiyabona bonyana nabo bangawuthabela bona bawenze ngombana kumsebenzi oletha ukuthula kuwe nokumsebenzi owenza ngaphandle kokobana ukhiphe inani elinengi lemali.

Ngingalinga bonyana ngenze umsebenzi wokulima. Umsebenzi wokulima nawo msebenzi ongakwazi bona uwenze bona uzilibazise.

Abanye benza zokulima, abanye benza bomvumi, abanye bafana nami benza ukufunda kuyahlukahlukana ezintweni abazenzako zokuzilibazisa.

Khona umsebenzi wokuzilibazisa engiwenzako awutjhuguluki begodu uhlala unjalo ngaso soke isikhathi yeke angibi nomraro wokobana ngisabe kuthi kusasa uzakutjhuguluka awa.

Ekuthabisako kukobana uyakwazi bona uwenze uwedwa uzihlalele uwedwa ekumbeni lapha kuthule khona ungaphazanyiswa mumuntu uzenzele wona ngobukwakho uzifundile wena begodu uthole nelwazi elinabileko.

Ubudisi engihlangabezana nabo lokha nangizokwenza umsebenzi wami lo kukobana ngibhalelwe kukobana ngithole indawo enokuthula indawo ethulileko lapha ngizokwenzela khona umsebenzi lo.

Iye, ngingathanda bonyana ngiwutjhugulule ngithathe enye indlela yomsebenzi wokuzilibazisa ezongifakela imali engcono ezokwazi bonyana nayo ingisize.

Ngifunde ukubekezela, ngafunda ukugcina isikhathi, ngafunda kabanzi ngelwazi elinengi elisuke ngilithola eencwadini esuke ngizifunda ngaleso sikhathi.

Khona ngingaphuka emoyeni ngombana sekumsebenzi engiwujwayeleko nengiwenza ngcono kuneminye ekungiwo okhamba phambili nengiwuthanda khulu. Lokho kungangenza bonyana ngidane khulu ukuzwa bonyana uyaphela.

Msebenzi wezokulima inengi labantu selingenele emsebenzi wezokulima ngombana bayakwazi bonyana bazenzele iinthorwana bakwazi ukuthi barhelebhe imindeni yabo ngakho koke abakufunako.

Umsebenzi wokuzilibazisa uyakwazi bona urhelebhe khulu lokha nawuzwa umzwangedwa nofana nawucabanga khulu okwenzela bonyana usuke emicabangeni eminingi bese ulandela wona umsebenzi loyo ukwazi ukuthi ukulethele ukuthula, ukulethele izinto ekungizo ekufanele bonyana ngathana uyazenza kunokobana ube muntu ocabanga khulu. Kuyaye kukubalekisele ezimeni ezinjalo.

Ngile eyayivuma khulu ebeyithi asambe nono.

Ngizo lezo izingoma ezisebetjenziswa balandeli b-Kaizer Chiefs labo ngombana abentwana babukela kibo khulu.

Awa, sengabe ngingakezwa ngemidlalo yabentwana ekuthiwa ngewobungani ngenarhenapha.

Kufanele bonyana abentwana bajayele bafanele bonyana bajayele ama-ground amakhulu nofana amatatawu amakhulu wemidlalo ukuze nabo bathi nabakhulako sele bajwayele.

Bonyana imidlalo efana nokweqa intambo ikwazi bonyana idlaliwe lapha eenkolweni ngombana nayo ingomunye womdlalo wokuzilolonga, orhelebha abentwana bonyana bakwazi nabo ukuzilolonga.

Awa, imithetho yemidlalo kufuze bonyana idlulise esizukulwaneni ngekambiso yesintu ngombana soke asikafundi phezu kwemitlolo lokha eencwadini nasizakwazi bonyana sidlale imidlalo yoke le, sifunde ngendlela yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo le beyidlalwa lokha kade. Imidlalo ebeyidlalwa endleleni, ebeniyidla nabengani.

Imidlalo yendabuko ngiyo eyakhamba imiphakathi eminengi begodu ngiyo evamise bonyana ihlanganise imiphakathi endaweni yinye lokha nayenzekako.

Midlalo efana njengamaketo, intambo eyeqiwako, ibholo, igcubsi, itenesi kanye neminye imidlalo eminengi.

Ibahlanganisa ngalokha, lokha nayenzekako imidlalo le kusuka abantu beendaweni ezahlukeneko bazokudlala kanyekanye ngakho singathi bangahlanganiswa midlalo le.

Emidlalweni yendabuko lifunda bonyana kufanele basebenzisane ngombana lokha nabadlalako, badlala ngeenqhema ngakho-ke mele benze bonyana iinqhema zabo ziyaphumelela.

Ukuze abentwana basazi isintu sabo nokobana baphumaphi. Imidlalo le beyidlalwa esikhathini sakade begodu nanje isadlalwa. Kufuze bonyana babafundise nangeenkolweni bahlale bayazi njalo imidlalo le, bakwazi nabo ukuyidlulisela ebantwaneni babo.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokobana midlalo edlalewa endleleni. Imidlalo yanamhlanjesi uthola ukuthi idlalelwa ematatawulini amakhulu, asemadorobheni.

Iye, imidlalo imidlalo yendabuko ingakwazi bonyana idlalwe emaphaliswaneni, kuphaliswane ngayo, kwenziwe iinqhema ezizokwazi bonyana zingenele iphaliswano lelo kudlalwe imidlalo leyo ngombana nayo ikulungele bonyana abentwana bangazilolongi ngayo, badlale emaphaliswaneni.

Yendabuko isiza bonyana abentwana bahlale banamandla njalo, banomdlandla, bakwazi bonyana bahlale bakhule kuhle ngendima yabo yokukhula.

Indima edlalwa babantu abadala kulokha abantu abadala nabafundise abentwana imidlalo yabo yakade begodu babuye badlale nabo ukuze kubemnandi kuthandeke, nabentwana bakwazi bonyana nababodwa bangakwazi bonyana bayidlale imidlalo le.

Umdlalo wendabuko engiwuthanda khulu kulokha sidlala amathini. Inemithetho eminengi yona kodwana kuyajabulisa bonyana niyidlale kanyekanye nabanye.

Imidlalo yendabuko isadlalwa khulukhulu begodu abentwana basayithanda nanje. Akekho umuntu osayithathela phasi ngombana midlalo esijwayele bonyana nasisakhulako sidlala yona ngakho-ke iyasijabulisa noma sele sikhulile nje siyakwazi bonyana siyidlale.

Awa, nokho akekho umdlali oyinjinga odlala imidlalo yendabuko. Usengakabikhona umdlali owake owake wanjinga ngebanga lokobana edlala imidlalo yendabuko.

Awa, mina ngiyaphikisana nesitatimende ngombana imidlalo enjalo isadlalwa nangesikhathi lesi. Yebo, yona ingafanela abantu bakudala kodwana nathi abentwana sisesenekareko kiyo.

Lokhu kungabangelwa kukobana inengi labantu alibi nekareko khulu lokobana imidlalo le ingaze ikhambe iyokudlalwa ematatwini amakhulu, ngakho nabo banobangela wokobana imidlalo le ingathuthukiseki.

Ngibona bonyana izosiwa ngabomu ngombana abantu abanengi abanalo ikareko khulu kangako bonyana bangaze bayithathele ehloko, abanengi babo abasayikhumbuli nokuyikhumbula.

Abanengi abayithandi imidlalo le ngombana iyalimaza, abayijabuleleli kangako ngombana isiphetho sakhona kukobana babenamadumba ehloko nokulimala okukhulu okungabanga bonyana baze bafikelele ngeembhedlela.